Mama, isizathu sokuba abantwana bangoku bathande i-smartphone kungoba i-smartphone senza lula izinto. Kwaye kwi-smartphone uyakwazi ufaka ii-social medias, iinto ezinjengooWhatsApp nooFacebook ukuze bakwazi unxulumana nabantu mihla yonke ngaphandle kokuba kufuneke uthenge i-airtime ubafowunele ngoba imali ye-airtime yona ayihlali ikhona. Kwaye amaxesha amanintsi ngoku izinto ezenziwayo zenziwa online, hlobo loo nto yoba umntu xa efuna uaplayela umsebenzi kufuneke eaplaye online esebenzise i-smartphone. Xa kufuneka ekhangele amathuba emisebenzi uyikhangela online, funeka esebenzise i-smartphone. Nesikolo ngokunjalo, nezikolo ziaplayelwa online, ngoko ke umntu kufuneka asebenzise i-smartphone. Utilili wona awuzenzi ezo ezo nto ezo.

Okokuqala siyayazi imeko yasezilalini ayifani ntlobo neyasezidolophini. Ezilalini imali iyanqaba, ayihlali ikhona kwaye ezilalini amaxabiso akhona ahlala ethe chatha ngoba ilali ikude nasedolophini. Umntu akakwazi ukhwela ngemali enkulu athi uyothenga idatha ezidolophini kwaye iivenkile ezithengisa idatha ezilalini ziye amaxabiso akhona ziwathi chatha kunoba kufuneke ziwathengise ngayo ngoba ziyazi ukuba umntu akanayo enye indlela uba angayifumana ngayo. Ngoko ke loo nto iyawuchaphazela abantwana besikolo ngoba abanye baye bangakwazi ukwenza imisebenzi, iinto ekuthiwa zii-research online, uba bengena datha okanye idatha yabo incinci iba shiya nje esithubeni.

Iyabachaphazela kakhulu ngohlobo olungentlanga ngoba ngoku kwixesha esiphila kulo imisebenzi ifunwa online, iaplayelwa online okanye kufuneka uthumele i-email. Ezo nto ezo ke ziye zisebenzise idatha. Kube nzima ke ngoba umntu xa efuna umsebenzi suba engaphangeli engenayo le mali yedatha, aphinde nawo amaxabiso edatha abe exhomile. Kuye ke kufumaniseke into yoba ke kunzima ngolo hlobo. Iyabachaphazela ngendlela engantlanga kakhulu ngoba ke imisebenzi ekhoyo iaplayelwa online kwi-intanethi ngoku.

Awukho umehluko uxhaphazeka ngokweintanethi nokuxhaphazeleka ebomini bokwenene ngoba zombini ezo nto ziye zimenze umntu angaziva ngendlela erayithi, angaziva njengomntu opheleleyo. Baninzi ke abantu nabantwana esibaziyo nesibabona kwi-intanethi abazibuleleyo ngenxa yoxhatshazwa kwi-intanethi. Umntu yonke loo nto iye iyichaphazele ingqondo yakhe ngoba kukho into ekuthiwa yi-emotional abuse ne-physical abuse. Zombini ke ezo nto zibuhlungu kakhulu ngoba nalo uhlukumezeka ebomini bokwenene naye uye angabi nayo indlela emnandi yophila ngoba uhlukumezeke ebomini bokwenene. Nabo ke baye babe khona ke. Bathini? Bathathe izigqibo sento yoba umntu azibulale, asuke angabikho ke emhlabeni.

Loo nto ingayenza lula kakhulu impilo yabantu ngoba amaxabiso edatha aphezulu kakhulu eMzantsi Afrika kwaye imali ayikho ngoba imisebenzi ayikho, abantu abaphangeli. Loo nto ibenza lula kakhulu ubomi babantu. Umzekelo mna kule ndawo ndihlala kuyo sinayo siyifakelwe iWi-Fi yasimahla, loo nto izenza lula kakhulu iimpilo zethu ngoba siyakwazi uhlala ezifowunini zethu kwi-smartphone zethu mihla yonke sikhangela imisebenzi online siaplaye, si-imeyile. Abanye ke bayakwazi noba benze imisebenzi yezikolo, iinto ezinjenge-research.

I-voice note izenza lula kakhulu izinto ngoba uyakwazi ukuthi xa uncokola nomntu okanye uthetha nomntu okanye uthumela umyalezo emntwini ngoWhatsApp uyithethe ayive iphuma ngqo emlonyeni wakho ngolu hlobo uyithetha ngalo kunoba uyibhale phantsi. Ngoba xa uyibhale phantsi ngelinye ixesha umntu umyalezo uwufunda ngale ndlela ekungamelanga uyifunda ngayo, kube khona ke ukungavisisani. Ngoko i-voice note ke izenza lula kakhulu izinto.

Ndiziva ndinxunguphele kakhulu, andiva kamnandi ngoba ndize kule ndawo ngethemba le nto yoba iWi-Fi ndizayifumana ngoba ndiqhelile ukuyifumana kule ndawo ndikuyo ndenze izinto endifuna ukuzenza, ndithumele ii-emails zam, ndikhangele imisebenzi online ndiaplaye online. Kuloko ke ndimane ndisiza apha ngoba imali yothenga idatha andinayo andisebenzi, ndizama ndifunana nomsebenzi kwaye amaxabiso edatha aphezulu. Kuloko ke ndingavi kamandi ngalo mzuzu lo ngoba ndize apha ndinethemba le nto yoba ndiza kwenza konke ebendinqwenela ukwenza namhlanje.